kukho izinto ezifana nee-social media ngoku neeefowuni zethu nee-computer zethu, yonke into siyenza apho kooFacebook, ooTiktok, so akudingeki uba umntu ukuze afikelele kwiindaba ade athenge i-newspaper okanye iphephandaba. Izinto ngoku sicofa iifowuni, sisoloko siziva apha ezifowunini ngoba kule mihla wonke umntu usefowunini kwi-intanethi, into nje uthatha ngoyisetsha nje izivelelele ungayanga kwiphephandaba. Nakoomabonakude sizibukela apho izinto. Ayisekho into ngoku ethi hayi makufundwe newspaper, ii-newspaper iseyinto yakudala ngoku. Isebenza kanjalo ke ngoku, yile social media yanamhlanje le.

kwam yi-social media le yanamhlanje le yenza ukuba izinto ezifana nee-newspaper zingabi sathengwa okanye zingabi sasetyenziswa. Noonomyayi bethu ke banazo ezi zinto. Siye siyenze ezi research, sisetshe apha koonomyayi bethu ngoba kaloku sineeintanethi ngoku, izinto ezenza izinto ukuba zibe lula ukuze sikwazi ukufumana iindaba singayanga kwiinto enephephandaba. Izindawo ezifana nooTiktok, ooFacebook, zonke izinto ngoku sizibona apho nakoomabonakude ke nakwireyido siva yonke into apho kwezo zinto. Iindlela zoqhakamishelana kwabantu ngaphandle kwe-newspaper leyo, i-social media ihamba phambili.

Iifowuni ngoku uyakwazi ukuthumela umyalezo. Umyalezo umthumela ngoWhatsApp okanye umthumele ngoFacebook. Nalapho uyakwazi ukutsalela umntu ifowuni nge-video call, umbone. Njengakuqala, kuqala kaloku wawusebenzisa ilizwi qha angakuboni, ngoku uyakwazi ukwenza i-video ccall nijongajongane, umbone naye akubone umntu. Ngoku siyakwazi ngoku nobukela ii-movies kwezi fowuni zethu, sikwazi nokuthatha ii-pictures, sikwazi uba sizigcine. So iifowuni ngoku zisebenza kakhulu kweli xesha.

Mna ndikhumbula umntana wesikolo apho axhatshazwe ngobubi bakhe kwikhasi likaFacebook. Waze waxhatshazwa ke wagezelwa umntana waze wathatha isinqumo sokuba uza kuzibulala. Yayimbi kakhulu ke loo nto leyo and egezelwa nangabantu abadala, ingengabongo bodwa abantwana besikolo. Imbi ke nyhani ke into ye-cyberbullying ngoba kaloku umntu uye ayithathe laa nto leyana serious ade azilimaze kakhulu, kube phofu abantu bethetha ukusa kuye mntana i-self esteem yakhe ke ngoku ibe compromised ka kunjalo. Imbi yona and ayibukeleki eluntwini and ixhaphakile ke eSouth Africa loo nto leyo, abantu abayiboneli ntweni.

Ngokolwam uluvo ndibona mna bengafuni ukuqasha abantu ngoba kaloku phambi kokuba zifike ezi chatbots kwakukho abantu abakhoyo kwezo ndawo zazo ezi chatbots, bephendula imibuzo. Ngoku yintswelongqesho eyenzekayo ngoba kaloku abantu banqunyaniswa mhlawumbi kwangena ezi chatbot ezindaweni zazo ukuze ziphendule ke le mibuzo ibuzwayo ngabantu abafuna imibuzo yabathengi. Xa kukho ezi chatbots ke ngoku bona baseyiva ii-costs ngoba kaloku akukho mntu obhatalwayo kuba kaloku banezi chatbots. Kukubaleka ubhatala abantu nokuqasha abantu, akuphuhlisi ke oko ingeniso labanye abantu.

Ngokunokwam iindaba ezihamba phambili yinto eyenzeka eMthatha. Kukho izikhukhula, abantu bahamba namanzi, kuyanetha nje, izindlu ziyahamba. Kwaye nento yodlwengulwa kwabantu nokudutyulwa kwabantwana besikolo eSamora Machel yinto ephambili ethe gqolo eMzantsi Afrika, embi kakhulu. Ingakumbi into yamadoda adlwengula abantwana abancinci, imbi kakhulu loo nto leyo.